Kungimangazile kakhulu uma ngiyenza ucwaningo ngibuka ukuba izintuthwane noma izinambuzane zisebenza kanjani ekutheleleni impova. Ngiyazibuza ukuba izinambuzane noma izintuthwane ziyizilwane ezincane kakhulu, kodwa zisebenza kanjani ukuthi zidlulise impova.

Izinselele zokwemukela izivakashi epulazini elisebenzayo ukuthi umnikazi unokuzibuza ukuba la bantu abamukelayo ngabe angeke yini bemoshe ipulazi lakhe. Ngabe akusikho abantu abayizigebeni abazobe sebethatha izinto okungamele ngabe bayazithatha.

Ubuchwepheshe engibona bungabizi kakhulu obungasiza abalimi ukuthi, bakwazi uma bekhiqiza izinto abazilimayo, bazi ukuthi ingabe abantu bangakanani abadinga lezo zinto lezo. Ngakho-ke uma ngabe beqoqa idatha bazobe sebazi ukuthi uma bekhiqiza inani elingaka kuzoshesha kakhulu ukuthi ukudla kwabo kuthengwe.

Ngingaqhamuka namasu amasha ukuthuthukisa amabhizinisi ethu, ngingasiza ngifake nezobuchwepheshe bamanje ukuze abalimi izimpilo zabo zizoba lula. Ngiphinde futhi ngifake nentsha ngoba ikusasa zale lizwe lilele ezandleni zalo.

Izinzuzo zokudla okufakwe ethiniini ukuthi kuyagcineka isikhathi eside ngaphambi kokuba ngabe sekumoshekile. Kepha-ke ububi balo ukuthi abanye abantu ukudla kwethina akubaphathi kahle kanti imikhiqizo emisha akekho umuntu oguliswa imikhiqizo emisha.

Uma ngabe ngingumlimi womoba, izindlela engingavikela ngazo abalimi bami ukuthi kufakwe izamfonyo lezi ezivala kahle amakhala ukuze uphoyizeni ungakangeni kalula ngoba uphoyizeni ungenana kalula ekuphefumuleni noma ekuhogeleni uma ngabe kusebenzisa izibulali zinambuzane emasimini. Ngakho-ke ngingenza isiqiniseko sokuthi bathola izimfonyo lezi ezivala yonke into.

Kumele bahlezi benolwazi lokuba ngabe isiphi isimo sezulu sibekisele ukuthi sizoba njani. Kumele bahlezi bengabantu abalandelayo izindaba ukuze bezokwazi ukuthi kuhambani ezweni bakhile noma kwenzakalani endaweni engaseduze kubo ukuze bezokwazi ukuthi bevikele.

Ngicabanga ukuthi uboya kuzodlala indima enkulu kakhulu ekukhiqizweni kwezindwangu esikhathi esizayo, ikakhulukazi uboya oluseqophelweni eliphezulu. Abathengi bayayithanda kakhulu into eseqophelweni eliphezulu, uma ngabe ubuya lobu buzobe buphethwe ingane ngesikhathi esizayo buseqophelweni eliphezulu abathengi bazokujabulela kakhulu lokho.

UPhumlani Mdladla ngingambuza ukuba ngoba kuza isizini entsha, ngabe iziphi izitshalo ezitheleka kakhulu kahle noma izitshalo ezikhula kahle ngoba kuzobe kungene leyo sizini. Ngibuze ngezingqinamba obanazo uma ngabe utshala lezo zitshalo nokuthi futhi zigcinwa kanjani ziyizitshalo ezikhula kahle. Ingabe-ke nami sengicophelela ngolwazi enginalo kwezolimo ukuba iphathwa kanjani imfuyo noma mengabe ungumlimi ungasebenza kanjani ukuze nawe kusasa uphumelele.

Njengomlimi wasedolobheni odinga ukukhuphula uhlelo lwe-hydroponic, ngingenza ucwaningo kabanzi ukuthi ingabe yini engifuna ukuthi ngiyitshale nanoma izothatha isikhathi esingakanani, nanezitshalo engingafuna ukuzitshala phansi kwe-hydroponic ezinjenge mfino enamahlamvu.

Yebo, ukhona engimaziyo owake wafuya iziklabhu. Izinselele ubebhekene nazo ukuthi bekumele ahlezi enomuthi noma imijovo yokuthi iziklabhu zakhe zingangenwa umkhuhlane, nanokudla ebezikudla bezingandli noma yini. Bekumele ahlezi ethenga ukudla okusezingeni ukuze iziklabhu zakhe zidle kahle, zizokhula kahle.

Izinhlobo zezitshalo ezifaneleke kakhulu ukuqandisa imifino, imifino iluhlaza, amazambane, ikholiflawa, ibrokholi kanye nophizi.

Ukuvulwa kwamanzi emvula kusho ukuthi lokho kungasiza uma ngabe amanzi engahamba noma kungaba nesimo sokuthi amanzi awekho kanti uma ngabe kuvulwe amanzi emvula, abalimi bengakwazi ukuthi basebenzise lawo manzi ukuthi bachelele izitshalo zabo zizobe zikhula.

Ngicabanga ukuthi amakhono okulima esimanje kumele abekwe eqhulwini ukuze ahehe abantu abasha. Abantu abasha bayafundiswa ukulima ngezobuchwepheshe zamanje. Lokhu kwenza ukuthi bangasebenzi kakhulu noma bengazigqilazi kakhulu kodwa imisebenzi yenzeke, nanokuthi amaxabiso noma amanani okudla asebiza kakhulu. Kuhle kakhulu ukuthi intsha ingafunda ukulima.

Ukushintshwa kwezitshalo kanye nokulima kwemvelo kungathuthukisa kakhulu inhlabathi yesikhathi eside ngoba uma ngabe kushintshwa izitshalo kunikezwa inhlabathi ukuthi nayo isikhathi sokuthi ayiphile, kanti ukuphila kwenhlabathi kusho kona ukuthi ingasiza ekuhambeni kwesikhathi.

Ipulazi lingadala kahle noma lingaheha izivakashi zalo, njengokuthi batshengise izivakashi ukuthi ngabe iwayini lakhiwa kanjalo nanokuthi amagilebhisi akhishwa kanjani noma avunwa kanjani ezihlahleni zawo enziwe njani ukuze agcine eseyiwayini izivakashi nalo ezilithandayo.

Ipulazi lami noma ingadi yami ithuthuka kakhulu ngoba hhayi njengoba ngifisa ukuthi ngibe kwezolimo, ave ngifisa kakhulu ukuba ngumlimi. Ngifisa futhi nokuthi ngifuye kuzobe kuhambisana-ke ukuthi ngifuye nanokuthi ngilime.

Izithiyo ezingase zithiye intuthuko yami, ukuthi ngingagcina ngingatholile indawo enkulu ngalendlela engifisa ngayo ngoba izindawo zisalwelwa kunamhlanje eNingizimu Afrika. Ngakho-ke ngingakwazi ukuthi ngilime endaweni encane ekubeni ngithanda ukulima endaweni evulekile kakhulu futhi endaweni enkulu.

Inkomo uma izala ihlala phansi ekuhlaleni kwayo phansi, kube sekuqhamuka ikhanda nezinyawo zangaphambilini etholeni ezobe etholwa inkomo. Uma ngabe sekuphume lokho kusondela umzimba, bese-ke kuphuma izinyawo zangemuva.

Uhlobo lomhlabathi luyawuthinta kakhulu ukunambitheka kwewayini ngoba imihlabathi ahlukahlukene kunomhlabathi owubumba lowo mhlabathi loyo uyawagcina amanzi, ngakho-ke isivini sikhula ngesivinini futhi amagilebhisi anambitheka nje evuthiwe futhi ene-esidi encane. Kunomhlabathi ogcwele isihlabathi wona uyawachitha amanzi, wenze ukuthi amagilebhisi akhona angakhuli kakhulu.